Eya, ke ya tseba ka yona. Ke ha o kgona ho sebedisa tjhelete e ka hodimo ho eo o nang le yona ka account-ong ya hao bank-eng.

Ha e fuwe mang le mang ho ya ka hore na o patala dikoloto tse ding tseo o nang le tsona jwang. Bank-a hangata e be tse sheba ntho tse nkareng jwalo, pele e nka o fa kapa ya ho dumella hore o sebedise tjhelete e fetang eo o nang le yona ka bank-eng. Hobaneng yona nthwena na ho tshwana le ha e le sekoloto bank-eng.

Nka boloka lekgolo le mashome a mahlano a diranta ho tswa tjheleteng eo.

Ne ke kopa ho tseba hore na bank-a e nka kgona ho nkadima ho tloha ho bokae, le hape hore na bank-a e hloka eng ho tswa ho nna na hore ba kgone hore ba nka nkadima tjhelete. Le hore na ba mfa nako e kae ho patala tjhelete eno ya bona yeo ke e kadimmeng.

UIF ke insurance e leng horeng wa e nka ha o sebetsa. E patalwa ke wena, le hape e patalwa ke motho a o hirileng. UIF e o patala ha e le hore o etsahale hore o lahlehelwe ke mosebetsi. Hore o nno kgone ho phela e tlanne eo fe tjhelete, ho fihlella hape o nka kgona hore o fumane mosebetsi o mong. Eba kamora mono nong UI_ F-e ya emisa ka ho ofa tjhelete.

Ha selemo se fela, ke tla etsa hore ke sebedise e nngwe ya tjhelete, empa e se ke se tjhelete kaofela, e nngwe ya yona tjhelete eno. Ho reka ntho tse hlokahalang haholo ho ithabisa kgweding ena kgweding ya ho qetela ya selemo. E nngwe ya tjhelete e se tla sebetsa ha selemo se qala hobaneng tse ding tsa ditlhoko kapa tse ding tsa dintho jwalo ka diaparo tsa bana, dintho tsa bana tsa sekolo ho hlokahala hore di rekuwe ka ka yona kgwedi ha kgwedi e qala. Jwanong ka baka leno, ha ho hlokahale hore tjhelete kaofela e be se e ya boithabisong ba ha selemo se fela.

Ne ke thabela ho tseba hore na ha ke boloka tjhelete ya ka le lona hore na e tlo fumana le kenya le le kae. Le hape le hore le kenya lena na le ya ka hore na ke e beha nakong e kae bank-eng ya lona le hore ke mofuta ofeng wa le kenya. E le hore tjhelete eo ke tla e fumanang ka hodimo ke eo le e ngotseng mono e tlo dula e le yona e nno kapa e tla nne e fetohe ha nako e ntse e ya, hore dilemong tse ding ke tla fumana tjhelete e ka hodimonyana. Tse ding e ka ba ka tlasenyana. Empa ho tla feela ka hore moruo wa naha kapa moruo wa lefatshe o eme jwang, o eme jwang. So, ka baka lenno ne ke kopa ho tseba na, tsa lona mona na bank-eng tsa ho boloka tjhelete na di sebetsa jwang.

Di-bank-a di ka kgona hore di romelle batho ba batlang dikarete tse no nong ka di-courier-ya kapa le leng hape, leqheka ke ho sebedisa mabenkele ao batho bao e leng hore ba reka ho ona haholo e le hore a haufi le ho bona hore ba kgone ho fumana dikarete mono. Hobane mabenkele a mang a kgona hore o romelle dintho tse itseng ka ho tsona, mono nong e be ba ba be ba di romella mabenkeleng a mang a metseng e meng hore, batho ba kgone ho fumana seo o se romelletseng. Ka ho nweng ke nahana di-bank-a di nka sebedisa di-courier-ya kapa ba nka sebedisa di-courier tse loreng di ke tsa mabenkele, e leng horeng a tletse tletse naheng.

Ke hore a nke sekoloto se se nyanyana e se sekoloto se seholo, se leng horeng a ka kgona ho se patala ka pelenyana nakong e nyanyana. Jwalo ka sekoloto sa makgolo a mahlano kapa ka tlase ho mono nong, ka seno di-bank-a di ka kgona ho mo tshepa. Ho bona hore eya dikoloto tse ding tsa hao o la kgona hore o di patale ebile o di qete. Ka mokgwa o no nong le bona ba tla kgona hore ba mo tshepe ebe ba ona moo ba tla mo fang, karete ya sekoloto.

Ke ka qala ka ho lo sheba kontraka ya ka, le bona batho ba no nong hore na ha hona mabaka ao ba kentseng mono nong e le hore ha o etsahala ntho e tjena moo o fumanang, ba hana ho ntsha tjhelete kapa ba se kgone ho ntsha tjhelete e be le ka tlasa mabaka afeng. Ha ho sena taba taba e jwalo kontrakeng enwe ke a ba letsetsa le teng ha o so hloleha, e tla be e le hore ke ye ke ye dikhothong ho lo sheba hore ba nka se nthuse.

Ka ho reka katara kapa thepa e nngwe le e nngwe ka sekoloto, hangata thepa e nno tjheleteng eo o e patalang ho kgutlisa ho patala sekoloto se nnwe e be kenyelleditse le insurance. Jwanong le ha thepa eno o ntso e nkile ka sekoloto jwalo. Ha o nka etsahala hore e utsuwe, e senyehe kapa eng kapa eng etseya etseha ho yona thepa e nno wa kgona ho e kgutlisetsa moo lebenkeleng. Ba tla o fa e nngwe kapa ba tla e lokisa ka baka le nno, ke ka hoo ke o kgothaletsang hore ehlile o e reke katara eno nong ka sekoloto.